Tanihi mina leswi ndzi ndzi nga eku hanyeni eka ndyangu lowu nga na switukulwana swo tala swinene. Ndzi ri mpfuno wa kona i ku, a ku na xivundza ka hungaseka. Swin'wana swa kona, u kota no no rhuma swihlangi, swin'wana swa kona swihlangi swi kota ku ti tlangela kwala kaya. Swi nga zi swi ya emapatwini kumbe kun'wana swi ya swi nga ta famba swi yiviwa kumbe ku rhayipiwa if i swa vavasati kumbe swin'wanyana swo tala swo biha. Loko loko swintukulwana swi tele ekaya, swi kota ku tlanga swi ri swi ri swoxe kwala swi tivana.

Ku tshama endhawini leyi ku nga na vanhu vo hambanahambana, swi endla ndzi tiva timhaka to tala swinene. Ende swi ndzi endla ndzi dyondza swo tala swinene. Hikuva ku na vanhu vo tala va vulavulaka ti-language to hambana na ti dyondza, van'wani va tiva mitlangu yo karhi na yi dyondza, van'wani va tiva timhaka to karhi ni ti dyondzaka to endla mali hi tin'wani ta kona. Swi ndzi endla ndzi dyondza swinene ende ndzi titwa kahle, ndzi tsaka hi yona mhaka leyi.

N'wanuna u malembe ya forty hi vukhale, loyi a nga ni mikhuva yo nwa byala naswona a nga ri ki na ntirho, a nga tekiwa tanihi xikombiso xo biha hikuva, byala a hi xilo xa kahle. Swi endla leswaku swi onhela munhu vutomi bya yena, naswona a wu nge tshami u ri na mali. Xin'wana xa kona swi endla leswaku, byi dlaya vuxaka byala. family ta fa, vuxaka bya fa na mali na na swakudya a wu xava emutini. I xikombiso swo biha swinene eka vana eka vana lavatsongo.

Mintsheketo yi tlanga xiphemu le xo, yi endla ndhavuko wa hina wu nga fi. Yi endla na leswaku vana vana van'wana na van'wana va kula va tiva ndhavuko ndhavuko ya vona. Mintsheketo yi tlanga xiphemu lexikulu ngopfu eka ndhavuko. hikuva n'wana un'wana na un'wana na un'wana u tiva ndhavuko ya vona, va tlhela va dyondza swin'wana leswi endlaka leswaku va tiva ndhavuko kambe va va va nga ri ku swi tiveni leswaku i ndhavuko hikwalaho ka mintsheketo.

A ndzi ta hlawula dzovo leri mbariwa enkolweni leri leri a nga ri endzhaku na le mahlweni ku ya fika a laha kusuhana na na nkava wa mina. Dzovo leri ri mbala hi ndhavuko ya maSwati, lava ku huma aSwaziland. ku ze ni ni ni hlawula nchumu lowu u ku loko ni vona maSwati va swi mbarile vavanuna ni vona va tsaka kumbe swi va sasekela swinene xikan'we na mpahla ya vona hinkwayo leyi va va yi mbaleke, va tlhela va tlhandlekela dzovo rero laha emirini wa vona swi va sasekela swinene. Ndzi nga hlawula wona nchumu lowu hikuva ndza va vona va swi mbarile swi va seketela swi va khoma kahle, swi tlhela swi endla leswaku a va n'wanuna hi xiviri.

Ntirho wa vona wu la eka ndhavuko ya Xitsonga mindhavuko ya vatsonga endyangwini. Hileswaku va va fanele va pfuka nampundzu va ya eku hloteni, va vuya na swiharhi leswi dlayiweke ku ta ku ta dyiwa swona. Ivi va teka madzovo lava nga endla mpahla hi wona kumbe va endla swo mbala hi wona kumbe va ya kwahala makhwatini ku ya teka vulombe, kumbe va endla masimu va rima. Kumbexana ku endla tiyindlu, kumbe swin'wana swo tlela ka swona kumbe swo sirhelela endyangwini. I ntirho wa vavanuna.

Tiko ra Afrika-Dzonga ra hina, ri tekiwa tanihi rixaka ra rainbow nation hikokwalaho ko, ku na tinxakanxaka to tala ta vanhu kumbe tinxaka kumbe ti ndhavuko to tala ta vanhu leti nga kona, leti endlaka leswaku, Afrika-Dzonga yi va yi ri rainbow nation. Ku na maTsonga, ku na maZulu, ku na maXhosa, ku na maSwati. Ku na maPedi, ku na maTswana, ku na maSotho. Tinxaka to tala ta vanhu. Kumbe mindhavuko yo tala, hi yona yi endlaka leswaku South Afrika yi va e rainbow nation.

ku cincana ka mindhavuko ku nga tlakusa ku xiximana exikarhi ka vanhu eka rixaka ra mindhavuko yo hambanahambana hikuva, swi ta endla leswaku rixaka rin'wana ri tiva ndhavuko ya rixaka rin'wana. Xikombiso hi rixaka ra xiZulu ri ta va ndhavuko ya mina muTsonga. Leswi ndzi swi endlaka, leswi ndzi swi endlaka leswi yena a hleketa leswaku i swa swa swa i swa swi na nkoka. Kambe i ta swi vona leswaku swi na nkoka kumbe a vona leswaku swa vava, a swi a swi tiyiseleki hikokwalaho i ta sungula ku ni xixima. Ku cincana ka mindhavuko nga tisa ku xixima swinene.

Swihinga leswi vavasati va langutaneke na swona ku sulekeni na ku khoma swivandla swa vurhangeri ka ndavuko hileswaku, va fanele va tiyisela kumbe ku kombisa leswaku va lava ku va vurhangeri bya bya ndhavuko. Hikuva vavanuna va na matimba eka ndhavuko, naswona vavasati va fanele va tirha hi matimba. Swihinga leswi a langutaneke na swona hileswaku n'wanuna i na vutihlamuleri kumbe i na matimba, se na vona vavasati va fanele ku va na matimba va komba leswaku va lava vurhangeri byo karhi bya ndhavuko.

Hi ku ya hi mina nkoka u swiambalo swa ndhavuko, hileswaku, hi ti komba leswaku hi vanhu van'we kumbe hi kota ku fana tanihi hinkwenu. Ku fana na loko ndzi ya exikolweni, ndzi fanele ndzi mbala junifomo ya xikolo. Hinkwerhu hi mbala junifomo ya xikolo, hi kota ku vonana ku ri hi vanhu va xikolo xin'we, hi va hi endla xilo xin'we. Se na nkoka wa swiambalo swa ndhavuko, hi wona wu endlaka leswaku wu endla leswaku hileswaku, hi kota ku tivana hi vonana hinkwenu. Ku ri lavaya i vavanuna va matsonga, lava i vavasati va matsonga lava i vavanuna va maZulu lava i vavasati va maZulu. Hi kota ku tivana.

Mfumo wu fanele wu tirha hi matimba leswaku, vana lava va nga ri ki na vatswari, va akeriwa tiyindlu ta vona va tlhela va kuma mali yo karhi hi n'hweti na n'hweti. Mali ya kona ya ka lava va va hlayisaka, hambi xaka, kumbe makhelwani, kumbe wun'wani wa le sayitini, loyi a n'wi hlayisaka kahle. Va fanele va endla hi matimba leswaku va va va va nyika mali va tlhela va va akela. Va va va kambisisa hi matimba leswaku n'wana wa dya wa, ya exikolweni, wa ambala hi minkarhi hinkwayo.

Ina swa ha ri swa nkoka ku va ku va na mindhavuko leyi yo kurisa vana va ya eka vununa hikuva n'wana a nge tshami a nga yi eka vununa kumbe a nga yi eku endleni ka ndhavuko lowu n'wana wa jaha i fanele a endla hi matimba kumbe vatswari va yena va lwa hi matimba leswaku a ya endhavukweni a ya a ya eka a ya a ya cinciwa a ya eka vununa hikuva loko o ka a nga yi emidhavukweni swi ta n'wi endla leswaku a va na vuvabyi bya ku tala swinene hala ka xinuna xa yena ku ya endhavukweni swi kahle.

Ina ku lovola swi na nkoka swinene eka nkarhi lowu hi nga ka wona hikuva a wu nga n'wi teki n'wana wa munhu kumbe n'wana wa vanhu u ya tshama na yena endhawini ya le kule kumbe kun'wana u nga n'wi lovolanga, xin'wana u tlhela u n'wi u n'wi u n'wi u n'wi nyika vana wun'we kumbe vambirhi u nga n'wi lovolanga leswi nga hlayisekangiki xikan'we na bibele yi vula swona leswaku hi fanele hi lovolana ku sungula hi nga se endla swo tala swi kahle ku lovola.

Mina ndzi tiva khale a va gangisana hi swipapilana munhu a tsala xipapilana a ri laha kaya a nyiketa un'wana leswaku a n'wi yisela xipapilana xa yena eka muti wa yena kumbe emugangeni wa yena kutani na yena luya a tsala xa yena xipapilani xo hlamula ku gangisa ka lowu n'wanyana kutani a tlhela a rhumela a yisela luwa a gangiseke a va gangisana hi ndlela yoleyo xipapilana.

Vurhangeri bya vavasati ni nga byi lwela hi ndlela leyi ndzi nga endla leswaku vavasati hinkwavo va hlangana ndhawu yin'we va vulavurisana kumbe hi vulavurisana hi timhaka ta vurhangeri bya vona leswaku va fanekele va tiyimela kumbe ku komba leswaku na vona i vanhu va laha misaveni lava va nga ta rhangela hi vukheta va fanele va teka goza kumbe ku ya toyatoya va toyatoyela leswaku na vona va lava ku ku va xandla laha tikweni kumbe emugangeni.

Swakudya leswi ku vulavuriwaka hi swona i swakudya swo fana na swakudya swo tala mafurha swakudya swo tala mafurha ku fana ku fana na swona swakudya swo fana na mafeti kumbe magwinya machipisi na swin'wana swo tala tanihi leswi swa tichokoleti na tona ti-russian leti endliwaka kwala kwala switolo ku nga ri swakudya swa ndhavuko swi endla leswaku vana va nona swinene swi tlhela swi tlhela swi va na mavabyi eswifuveni swa munhu na le mirini wa munhu van'wana vana va dlaya va nga ha ehleketi kahle hikwalaho ka swona swin'wana swo fana na ti-russian laha swi endliwaka kona va mikisamikisa swilo swo tala swinene leswi va dyisaka vana va hina van'wana va hetelela va lova van'wana va huma swirhumbani kumbe marhunda.

Ina ndzi vona swi ri kahle ku ku averiwa loku ku ringanaka vavanuna na vavasati hikuva vavasati na vona va swi lava ku va varhangeri kumbe va swi lava ku tekiwa tanihi vanhu lava hanyaka laha misaveni ene sweswo swi ta endla leswaku ku va kahle laha tikweni hikuva vavanuna vo tala a va swi koti ku rhangela kumbe i titsotsi loko va rhangela va tikuma va kha va dya mali ya tiko kumbe mali ya muganga kambe loko ku ri na vavasati ku ringana na vavanuna vo ringana swi ta endla leswaku ndhawu yi va kahle ku tlhela ku rhangeriwa hi ntokoto na vutshila.

Leswi vavasati na vavanuna va nga mbalanga eka nkhuvo swa xintu xa Vatsonga wansati i fanele a ambala nceka ambala na xibelani ndzeni a mbala ni masapati a mbala ni tight ya kona a tlhela a rhangisa na xikipa xa kona lexi fambelanaka na minceka na xibelana kambe wanuna yena i fanele a mbala tinjhovo a mbala titangu to endliwa hi madzovo a mbala na mpandzani enhlokweni leyi nga endliwa hi dzovo a tlhela a mbala na na na na na na tiulu kumbe swin'wana emavokweni hi leswi mbaliwaka hi Matsonga.

Swakudya leswi ku za swi nga sali emucatweni hileswaku i swakudya swo nandzika swinene xin'wana i swakudya leswi khale na khaleni vakokwana wa hina na na vakokwana xinguwa a va dya swona xin'wana i swakudya swa ndhavuko leswi byariwaka kun'wana na kun'wana swo fana na xitampa tiboncisi na swin'wana leswi cheriwaka kwala ndzeni swi nga ha byariwa kwala makaya loko ri na micato ivi va khayela va teka va sweka a va bohi ku ya va ya swi xava kambe handle ka sweswo i swakudya leswi swi nga kahle emucatweni swi tlhela swi nandzika swi aka na miri a ku na loyi a nga swi a nga a nga a nga ti enjoy-iki tihove un'wana na un'wana wa ti enjoy-a hambi ku ri lava nga handle eka eka eka eka mindhavuko yin'wani va yi va ti enjoy-a tihove.

Ina, swakudya swa kwale swa phahliwa, hikuva xin'wana na xin'wana lexi endlekaka etingomeni kumbe laha ku phahliwaka swikwembu xin'wana na xin'wana xi fanekele xi phahliwa. Swakudya leswi leswi dyiwaka kwale tingomeni ku dyiwa ngopfu nyama ya mbuti nyama ya mbuti kumbe ya homu leswi dyiwaka kwale tingomeni kumbe kwala ku phahliwaka kona. Kambe va lava ngopfu nyama ya mbuti, hikuva mbuti va dlaya yona kutani va tlhela va va n'wisa lava chayeriwaka ngati liya. Hi yo mhaka mbuti yi dyiwa ngopfu kona. Xin'wana i masi, swin'wana i madleke yo endliwa hi hi mugayo lowu sefiweke wu cheriwa na swin'wana va swi mikisana na swona kutani ku dyiwa. Na masi ya homu va ma lava ngopfu, mabyalwa wona a na ha vulavuli, swi rhanga swi phahliwa ku sungula swi nga se dyiwa.

E-e swikolo a swi ringanelanga ematikoxikaya, hikuva ndzi wun'wani wo tshama ematikoxikaya xikolo xa hina a xi tele swinene. U kuma endzeni ka ka tlilasi yin'we hi va hi ri swin'wana swo ma-hundred ya vana, leswi nga ri ki nawini hi timhaka ta xikolo, hikuva tlilasi yin'we yi fanele yi va na forty wa vanhu kumbe fifty. Kambe ematikoxikaya kumbe laha ndzi tshamaka kona tlilasi yin'we a yi va yi ri ni hundred ya vanhu kumbe kumbe mandzanandzana ya vanhu, leswi nga lavekiki. Swikolo a swi ringananga ematikoxikaya. Swikolo hinkwaswo swikolo switsongo kumbe swikolo leswikulu swi va swi tele swinene hi vana va xikolo, swi komba leswaku a ku na swikolo kahle laha matikoxikaya.

Hi ku ya hi mina hambi i vaxisati hambi i vaxinuna, a ku na lexi hambanaka. Murhangeri un'wana na un'wana loko a ze va n'wi veka ka va n'wi veka eka xitulu xo rhangela swo tala swa tiko a nga endli, kumbe swa muganga a nga endli, kumbe swa province yaleyo a nga endli yena u ti dyela mali. Hi ku ya hi mina a ku na lexi hambanaka hi vavasati kumbe vavanuna.

Ina ndzi nga n'wi yisa, hikuva loko xikolo xi tele hi vana lava nga ni tindzimi to hambanahambana, swi ta endla leswaku vana vo tala va nga twanani. Kambe va ta vulavula Xilungu kumbe Xinghezi va kota ku twanana. Sweswo swi ta endla leswaku n'wana wa mina a dyondza Xilungu hi ku hatlisa leswi swi nga kahle, ina ndzi nga n'wi yisa.

Ntirho wa vavasati emindyangwini, i ku tswala vana va endla hi matimba leswaku laha kaya ku tshama ku basile, ka nghenaka ku ri kahle no swekela vavanuna va vona kumbe ku swekela ndyangu hinkwawo, loko vavanuna va tirhile va xavile swakudya i ntirho wa n'wansati ku sweka, ku hlantswa timpahla, hlantswa swibye a tswala vana.

Ndhawu leyi ndzi ta ka eka yona, vavasati loko va ya eminkosini va mbala swimbalo swa ntima kumbe swo basa, vambala xiketi xa ntima xo leha kumbe xiketi xin'wana na xin'wana xo leha, va ku tintangu ta vona to pfala, ivi va ku maduku ivi va mbala swilo swa le mirini xo pfala, van'wana va tlhela va mbala na maduku kwala makatleni. Kambe vavanuna vona va mbala swa ku leha ntsena emirini va ku na buruku ro leha, kambe emilengeni swi le ka vona ku va mbala titeki kumbe va mbala swa kona ke. Kambe vavasati hi vona va mbalaka kahle ku ndzi tsakisa.

Swakudya xin'we xa ndhavuko lexi ndzi xi rhandzaka i tihove, tihove ndzi titwisisa swinene, ta nandzika naswona i khale ndzi ti dya loko na ndza ha ri lontsongo. Tihove ti endliwa hi xitampa, tiboncisi na tindluwa, van'wani va chela timanga to kandziwa loko va swi lavile.

Loko muendzi a ndzi vhakacherile ni nga ni nga swi langutelanga xo sungula ndzi nga sweka xigugu, xigugu i i swakudya leswi nandzikaka swinene tanihileswi munhu a swi rhandzaka swi nga na chukelenyana kumbe xi tsokombelakanyana naswona a swi hlweli. Loko ndza ha n'wi endlerile xigugu a pfa a ti dyela xona, ndzi nga tlhela ndzi kha ni n'wi swekela matomani hi le tlhelo. Matomani i swilo leswi nga hlweliki ku swekiwa loko swi omisiwile, ndzi nga n'wi swekela wona hikuva a ma hlweli nakona a ma hluphi ku ma sweka.